Eh, dipabi tsona ke ile ka di ja. Eh di monate haholo. Ho feta ka ho fetisisa di a kgorisa. Monate wa tsona ko le horeng o kwa file hore o ka se batle ho stop-a ho ja. So lelwala ke lela le mole eh Sebokeng. Ba sila poone, ba be ba etse phoofo ka yona le tse ding tse ngata. Le bona mona Sebokeng.

Batho ba sa ketekeng Keresemase, ka tsela tse ding or matsatsi a mang ba na le ho mmakatsa ho batho. Ko utlwa ke sa e sena hloko ya seo ba se etsang, hobane ke tsatsi leo e reng morena Jeso o ile a re shwela dibe tsa rona. Moo rona re nkang qeto eo re lo celebrate letsatsi la teng. Jwale bana ba sa etseng ba ba mmakatsa haholo. Ka matsatsi a mang ke na le ho bana le qeto ya hore e be le tumello tsena tse fapa fapaneng.

Dijo tsa setso tse ke di tsebang ke papa, ke motoho, ke ting. Ke dinawa. Tseo ke di tsebang, ke nama ya kgoho. Le tsena tse tse tse tse tholwang diphoofolong tsena tse kang bo tsona dinku. Ena ke e ratang, ke yona ting. Ke e rata haholo, le bodila bona ba teng mona.

Mahadi a bohlokwa haholo, o bontshwa lelapa la habo mme hore o so nkile qeto ya hore o batla o dudisane le ngwana wa bona. Ho qala lelapa la hao le yena. Ene o mo nka ho bona le ho bontsha teboho ya mesebetsi ya bona, ya di nako tse itseng tse leng horeng since e le bona ba mo hlokometseng. Jwale e bohlokwa haholo ka tsela eo.

Eh, batho ha ba sebetse. Batho ba hloka madulo. Batho ha ba se ba hodile ba u lwana le batswadi ba bona. So qeto ya hore ba qetelletse ba ile kwa mekhukhung o lo itulela moo. Ebe le hore kutlwano ha e sa leyo malapeng. So motho o qetelle a iponne hore ho betere a lo izamela moo a dulang. Mme ha ho so le jwalo, ho tlaba bobebe.

tsena ke tse etswang ke batho ba bomme kwana di dithabeng moo batho ba bomme ba rutwang eh, ho ba bomme. Le ho theha malapa a bona ha se ba fihlile dilemong tseo. Le ho itlhokomela ntse ba le banyenyane, ho bontsha ditsela tse itseng tsa hore batho ba bomme tlamehile ba phele jwang.

Hai, ena taba e thata haholo. Hobane ha o ka shebella taba ena ya dipina tse binwang hona dikerekeng, ke dipina tse qadilweng kgale ke dibini tsa kgale, kwana. So bana ba se ba batla ditjhelete bakeng sa dipina tseo re di binang dikerekeng. E ee e tla e le bothata boo. Re qetella re se re sa tsebe hore dikerekeng mona re tla be ne re bine pina tse feng tse tla reng batho ba lebale bohlokwa ba kereke maphelong a rona.